Batho ga ba rate go duela ditshenyegelo tsa kalafi ka madi a bona, gonne di duelwa ka tlhwatlhwa e e kwa godimo. Bolwetse bo katla o sa bo nagana batho ba tshwanetse go duelwa gore ba alafiwe, gore dingaka di duelwe ba kgone le go reka ditlhare tse ba di dirisang go ba alafa.

Tshotlakako ya basadi le bana e ama motho mo boitekanelong jwa tlhaloganyo yo e leng gore ke ena motswasetlhabelo ka gore a nagane go tsaya botshelo jwa gagwe, a ka amega kwa tirong kgotsa kwa sekolong puso ga e dire ka natla gonne re sa lebane le tshotlakako ya bana le basadi ba ka otlhaiwa ka go isiwa kwa kgorong matshelo a bona a otlhe.

Go dira tlhatlhobo ya pholo ka metlha ga banna go ka thusa go ka thibela malwetse a masisi jaaka kankere ya dikgeleswa ya setlha le malwetse a mangwe ka gore ba isiwe sepetlele ba tlhodiwe ka metlha, ba itsisiwe ka ditlamorago tsa malwetse ao le gore a bakwa ke eng.

Batho ba ba nang le bogole le ba nang le dikgwetlho tse di tlhomologileng mo metselesegae ke gore ba kgetholwa, ba sotlakakiwa, ga ba kgone go bona ditiro.

Fa o na le bolwetse jwa go nna le high blood pressure, kgatelelo ya madi e e kwa godimo o ka lemoga ka go opiwa ke tlhogo, go ikutlwa kgotsa go dikgwetlho, kgwetlho ya sefuba kgotsa go ikutlwa go sa itumedise.

Ke dumela gore fa motho a ntseng jalo a kaya go bona moitsenape a ka siama, gonne ba tlo kgona go lemoga matshwenya pele a sa nna matshwenya a magolo. A nne le motho yo a mo tshepileng a ka buang mathata a gagwe le gore ba kgone go bona maano a go rarabolola mathata.

Ke akanya gore dithulaganyo tsa dipalangwa di a lekana gonne tsela ya thekenoloji di dira ka natla gore re nne le dipalangwa tse di farologaneng.

Ke ne nka leka go mo thusa ka go mo naya tšhono ya gore a bolele mathata a gagwe, nka leka go mo tlotlomatsa, nka leletsa le moitsenape wa boitekanelo.

ambulense gore re sa tseya boikarabelo ka botshelo ba motho yo mongwe le gore a fitlhe sepetlele a bolokegile. Ambulense e ka kgona go mo fitlhisa ka bonako.

Ditlamorago tsa go se nwe ditlhare sentle e ka nna gore motho a se itekanele sentle mo mmeleng fa ba ka dinwa thata ba ka tlhokafala.

Eya, ke dumelana le bona gonne batho ba bogologolo ba ne ba dirisa ditlhare tsa setso go ikalafa, go ne go sena ditlhare tsa sekgowa jaaka go diriwa mo nakong ya jaanong.

Mosadi o mo mmeleng o tshwanetse go nwa ditlhare tsa gage ka tshwanelo le fa a fetsa go belega gore a se ke a feteletsa ngwana.

Nka ba leboga ka go ba baya kwa mafaratlhatlheng go ba leboga, nka kwala lekwalo go ba leboga le go ba naya dimpho tse dintle.

E ka ba thusa go laola bolwetse ba bona go bona ditlamorago tsa bolwetse le go oketsa matsatsi a bona a bophelo.

Go ka oketsa kgatelelo, e ka etsa gore motho a se bone nako ya go nwa ditlhare, e ka tlisa malwetse a mangwe.

Bana ba tshwanetse go rutiwa ka dithibelapelegi kwa sekolo le gore ba rulaganye malapa a bona kwa pele, go itsise batho ko mafaratlhatlheng sethibelapelegi le go bapatsa kwa dithelebišheneng mefuta-futa ya dithibelapelegi.

Ba dira ke go tlhoka kwa lapeng ba feletsa ba robalana go bona madi le go dirisa bojalwa bo ka go dira gore o ime.

Eya, gonne barutabana ke bone ba ntlha ba go bona dikotsi tse di tlhagelang bana kwa sekolong, e ka etsa gore ba kgone go tsaya dikgatlho ka bonako fa ba bona ngwana a tlhageletse ke kotsi gonne ba tlo tloga ba itse gontsi.

Mefuta ya e e tlwaelegileng ya tsa kalafi, ke bosigo jwa inšhorense ditlhare tse e seng tsa bo mmaruri, ba tshwanetse go lebisisa di-inšhorense tse ba di tsayang ba ye go bona dingaka tse ba di tlwaetseng.

Eya, seka sosometsa go ya go bona thotloetso gonne go a tlotlomatsa go bona ba bangwe ba itshepa, go kopa thuso ke tsela ya go bontsha boitshepo bo o naleng bone.

Balwetse ba lebolelamading diphiri tsa bone di itse ke dingaka, fa ngaka e ka bolela sephiri se e ka felwa ke tiro. Balwetse ba ba lebolelamading ba na le malatsi a bona a tshedimosetso e e botlhokwa.

Go fitlhela batho ba ba sa kgoneng go ya kwa ditleliniking, go thusa batho ba humanegileng go bona tlhokomelo ya mmele le go alafa malwetse.

Go ka nna le dikgwetlho tsa go sa kgone go laola boleng jwa mekgwa ya kalafi ya setso, go se itse ga mekgwa e mengwe go ka nna le kgang magareng ga mekgwa ya kalafi ya setso le ya sejwale.

Go se kgone go laola boleng melemo e ka nna e sa kgone go laola boleng e ka bakang dikotsi tsa boitekanelo, melemo e ka nna e e sele dikgwakgwa kgolo e ka bakwang dikotsi tsa boitekanelo. Molao o ka laola melemo go netefatsa gore ke e e siametseng mmele.

Bolwetse jwa sukiri bo ka lemogiwa ka go sekaseka madi go ka thusa go lemogiwa ga bolwetse jwa sukiri. Bolwetse jwa sukiri bo ka okafadiwa go laola dijo, go ka thusa go okafadiwa ga bolwetse jwa sukiri.

Go rulaganya thulaganyo ya go fepa bana kwa dikolong go akaretsa go thusa le go runya, le go rulaganya dijo. Go thusa dijo go akaretsa go reka dijo, go bega dijo le go thusa dijo. Go diragatsa thulaganyo ya go fepa bana kwa dikolong go akaretsa go fepa bana, go laola dijo le go thusa bana.